Ndandihlukunyenzelwa umbala wam kusithiwa ndimhlophe kakhulu ngathi ndiyinkawu. Kuthathwe umfanekiso wenkawu udityaniswe nomfanekiso wam kuthiwe same WhatsApp group phezulu. Kwakuzama ukuthiwa mna nenkawu akukho mahluko phakathi kwazo. Yaye i-picture yayihamba kuma page ngee-page kuFacebook nakwii-wall zabantu.

Ewe, ndandikhe ndambona umntu okhusela umntu oxhatshazwayo kuFacebook, into kunayo bambalwa, uba mnye kwabalishumi. Nto leyo ibangela ukuba angakwazi, ingavakali ncam iimbono zakhe namanyathelo awathathayo, agqunywe bubunintsi babantu esube behleka okanye bepavela lowo uxhaphaza omnye.

I-influencer endicinga ukuba iyalukhuthaza ulutsha ngumntu ongusisi ozizamelayo waseMpuma Koloni oyi-single parent. Usibonisa ukuba abantu abangena bayeni okanye ababasapota bodwa abantwana babo zinto zini abangazenza ukuze bakwazi ukungabuva oba bunzima boba bodwa. Yena izinto azenzayo unomsebenzi wakhe osisigxina ze ngexesha lakhe alichithe ngokuthengisa amayeza , amayeza ohlukeneyo asuka kwii-brands ezohlukeneyo yaye athengise neento zothambisa nee-perfume ukuze abe nemali ayenzayo esecaleni ukuncedisana nokondla umntana wakhe.

Lungazuza ngokuba lungaseyiva imali eninzi kuba uba kungabalwa imali umntu athenga ngayo idatha emnye ngenyanga kubalwe imali abaza kuyidibanisa ukubhatala iWi-Fi bangabona, bangabona ukuba bonge eyona mali ininzi. Yaye iWi-Fi yona baza kubhatala u-unlimited, nto leyo ibizayo xa ubhatala idatha ngefowuni kuba u-unlimited uyabiza efowunini kodwa kwiWi-Fi uyafikeleleka yaye baza kuba beyipakanyela loo mali. Ingabancedisa ekuthini bonge yaye bafumane i-intanethi efasti, ekhawulezayo, yaye engapheliyo.

Ndakhe ndachaphazeleka apho kwakuhlekiswa khona ngomfanekiso wam. Kuhlekwa ibala lam kuba ndingumntu okhanyayo kusithiwa ndiyinkawu, ze kwathathwa umfanekiso wam nomfanekiso wenkawu zadityaniswa ndaweninye kwathiwa same WhatsApp group. Loo nto yandikhathaza ndade ndaneengcinga zokuzibulala kodwa ndabuye ndacinga ukuba aba bantu bathetha le nto abandazi. Andinokude ndizibulalele abantu endingabaziyo nam ubuso ngobuso endibabona efowunini, abangandaziyo nabo kuba aba bahlala nam endaweni yam bayandamkela bona yaye bayandithanda. So ndabeka bona phambili ndabona mandihoye abantu abandihoyileyo abandithandayo ndibayeke endingabaziyo abangandithandiyo.

Inganceda ekubeni abantwana okanye abantu bokuhlala bafumane ulwazi olupheleleyo nolunintsi ukongeza kolo luqulethwe ziincwadi, ngoba incwadi iyakwazi ukubhala ngento ingagqibi ngayo kanti ibhale kancinci. IWi-Fi iyakunceda ukuba abantu bakwazi ukusetsha more ngaloo topic okanye ngeso sihloko baza kube besibona encwadini, bafumane ulwazi olongezelelekileyo.

ULinkedIn ukuvezela apho ungakwazi ukwenza i-profile yakho uxele ukuba zeziphi amava onawo ngokomsebenzi, ungumntu onangaphi, ungubani. Ube ne-profile apho uyikhriyeyithileyo ne-CV yakho ukuze ukwazi ukufaka kwiindawo zemisebenzi. Ikunxulumanisa neendawo eziqashayo okanye ezifuna okanye abantu ofuna ukubaqasha if ungumqashi. Kanti yena uFacebook uyakwazi ukudibana nabantu nincokole njee izinto zokuhlala eziqhubekayo elizweni nezobutshomi.

Ii-app zokuncokola endizaziyo nguFacebook, nguTwitter kunye noWhatsApp. Mna ndithanda uWhatsApp kuba ulula yaye ndiyakwazi ukulawula izinto abantu abazibonayo nabantu endifuna ukuncokola nabo kuba bona apho uncokola nabantu abanenamba yakho okanye onenamba yabo. Ndikhetha yena kuba ndiyakwazi ukulawula into amabayibone ngam. KooFacebook ndiyohluleka ukuseta izinto ukuze abantu bangaziboni.